Ke kopana le dipapatso tsa insurance ya lepato hohle mona. O ka kopana le yona social media-eng, o kopane le yona television-eng, o utlwe ba bua ka yona radio-ng. O e bone ba petjhitse dipampitshana tsa teng hohle mona. Dikoloing, mamating a di-office-ng. E hohle fela mona.

Overdraft facility e etsa hore ho be bonolo hore motho a kgone ho fumana founu ya hae. Empa dimpe tsa teng ke hore, mang le mang a ka kgona ho fumana tjhelete ya hao. Jwalo ka bo ditsotsi, dikebekwa tsa lefatshe lena kaofela. Di ka kgona hore di o nkele tjhelete ya hao ha bonolo feela.

Mamela mona he ntate. Ntho ya pele o tlo qala ho e etsa ke hore fela, o kene ho banking app ya hao. Ha o fihla ho banking app ya hao. O tla bona hore ho yona moo, ho na le mo bao bitsang hore na ke eng o batlang ho e etsa. Wena fela o tla kgetha moo ba ngotseng hore tjhelete ya hao, o e ntshe ka mona o lahlele ka account-ong e nngwe. Ho bonolo feela jwalo ntate, ho fetisa tjhelete. Ha o so kgethile hore o batla ho etsa jwang, o batla ho fetisa tjhelete. Ke hona batla ho botsa hore o batla ho fetisa bokae. Hore ho tswe bokana ka mona ho ye ka nqane.

Maqheku kapa bona batho ba tsofetseng. Ba ka tshwanelwa ke stokvel sa dijo. Moo ba tshellanang tjhelete kgwedi le kgwedi. Mme ha e se e felletse ha e se bokaneletse hantle. Ba reke dijo fela tse ngata feela, mme ba di arolelane mahareng a bona.

Dumelang. Ke ne ke na le makgolo a mabedi ka mokotleng wa ka wa tjhelete. Empa jwale ke qeta ho reka airtime ya diranta, diranta tse leshome fela. Empa jwale theko eo e ba ne le dinamane ka hodimo. Atjhe ke hore senyetsa tjhelete feela, ke hore jelella tjhelete feela. Re kopa hore ka hosane, haebe theko ya airtime e tloba le dinamane ka hodimo, le re bontshe. E seng feela hore ho ngolwe fela hore e tla ba diranta tse leshome fela empa le sa bue hore ho tlo ba le dinamane ka hodimo. Atjhe, tjhe.

Atjhe Tjhe. Tjhe, mosuwehloho ke ke ke ka kgona hore ke romele tjhelete mohaleng wa hao wa bong. Hobane, ke tjhelete e tlameileng ke romele mohaleng wa sekolo. Haebe ha ke tlo kgona hore ke e fetisetse ka mohala. Nkampane ka ya ATM-eng, ka lo e hula. Mme ka isa sekolong. Ke a leboha.

Ditjeho tsa account enana, di hodimo haholo. Hobane ke banka ya ipatala, hore e o boloketse tjhelete. Ha e tshwane ha o e kentse ho savings account.

Ngwaneso ke o romelletse tjhelete ka e-wallet he. E-wallet o hloka hore o ye bankeng. Ke tla o romella molaetsa o nang le dinomoro kaofela, le pin o tlabe o e hloka hore o kgone ho e ntsha tjhelete eo. O ye bankeng o kenye dinomoro tse ke tlo romella tsona, le pin. Ha Qeta, tjhelete e tlo tswa.

Dumela he! Jwalo ka ha le ATM-eng, jwalo ngwaneso. Ntho ya pele o tlo e tobetsa, ke hore o tlo withdraw tjhelete. Ha o qeta jwalo, o be o kenya hore ke bokae ena o batlang ho e ntsha ATM-eng moo. Ha o qeta, ke kopa ena yona o e etsetse ka sephiring. O bo kenya pin ya hao, ya hore tjhelete e tswe. Ha e qeta moo, tjhelete ya hao e tlo tswa. Ho bonolo feela jwalo.